Lantlha ke palama sefofane, ke ne ke itumetse ebile ke tshogile ka gonne e ne e le lantlha, mme ke ne ke utlwa ke ferekana ka mo dimpeng, mme ke ne ke ya kwa lefelong le bareng ke Durban, Kwazulu-Natal.

Nka pagama sefofane sa First Class, mme fela go re ke setshaba ke ka lebaka la gore e tlabe e le la ntlha mme ke tlhola ke bona fa difofane di thula kgotsa di senyega di le mo moweng.

Tshwanetse go tsamaya a tshware lekwalo la gago la boitshupo mme a ye go dira lekwalo le reng ke passport o le le kgonang go thusa batho go tshela ko mafatsheng a mangwe, mme o tshwanetse a netefatse gore lekwalo leo ga a le latlhe.

Tiriso ya dibese mo toropong ya mme di dira sentle mme di dirisana le bapalami ba yona sentle, dilo tse ke di ratang ka dibese tsa mo toropong ya rona ke gore di tlhwatlhwa fatshe, mme fa o tsene ka fa gare ga yone ga o emelela ka maoto o dula fatshe sentle.

Karata eno e botlhale e batla o e dirisa 'tsatsi ka 'tsatsi, mme fa o sa e dirise 'tsatsi ka 'tsatsi o latlhegelwa ke madi ka tsela ya gore ke madi ale mantsi a o a dirisang gore o reke karata eo.

O tshwanetse o nne le dipampiri tsa go kgweetsa tse di lokileng gore o kgone go kgweetsa bese, mme batho bao ba ba kgweetsang dibese ba tshwanetse ba nne le pelotelele, ba nne le lerato, mme ba seka lwa le bapalami ba dibese.

Batho ba ba dirisang dibese ba amega ka tsela e e rileng fa go na le strike, ba palela ko go ya ditirong ka lebaka la gore ba rekile di tekete tsa dibese, mme o fitlhela ba sena madi a gore ba ka palama tekisi gore ba ye ditirong, mme ba bangwe ba ka gobala ka tsona di tseo.

Dibese di dire ka nako e e rileng, ke ka lebaka la gore di tshwanetse go fitlhela nako ya go ema di ikhutse go bereke ditekisi mo tseleng gore mongwe le mongwe a kgone go nna le madi. Fa bese e ka nkema ka dinao ke ka namela tekisi gore ke fitlhe ko ke yang teng.

Ke ne ka siwa ke bese ke ya sekolong mme ke ne ke tsogile ka nako e e seng yona, ke ne ke tsogile morago ga nako ya go tsoga, le ya go tlhapa, le ya go namela bese, mme ke ne ka namela tekesi fa ke lemoga gore nako ya bese e fetile ka gonne ke ne ke tshwanetse go fitlha sekolong ka nako.

Mo tikologong ya rona go kile go na le ditshupetso tsa dibese, maitemogelo a o na ke go lata bakgweetsi ka nako e 'nngwe le 'nngwe e e rileng e tshwanetsweng, mme bapagami ba o na ba amega ka tsela ya gore fa dibese di le mo strike-eng ba sa itse ba tshwanetse go palama ditekisi mme fela ntse ba rekile di ticket-e tsa dibese.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsa metsi tsotlhe, dibese di tsamaya mo go tsamayang dikoloi le ditekisi mme ka gare ga metsi dibese ga di tsene ka lebaka la gore di ka se kgone go lekana ka ge ka mo gare ga metsi go tsa teng e le .

Ditlhwatlhwa tsa go dirisa dibese di kwa tlase thata, mme di kgona go thusa fa o sena madi o namela bese bothata ke go re bese e tsamaya ka nako ya yona mme fa e go sile o tshwanetse o namele tekisi, tekisi tlhwatlhwa ya yona e kwa godimo thata.

Nka lekanya tirelo ya dibese mo sekaleng sa go fitlhela go supa ka gonne dibese di dirisa nako e e rileng, mme fa o dirisa bese o tshwanetse o dire dilo ka bonako ebile ka nako e e rileng, bese ga e tshwane le tekisi ga o e fitlhelele mo gongwe le mo gongwe.

Ke ikutlwa ke sa thaba e leng, tota moya wa me o kwa tlase ka lebaka la gore ke ne ke rekile karata ya go palama bese kgwedi go fitlha ko fela mme ka seo sebaka ke tshwanetse go palama tekesi go fitlha tirong.